Abantu abanintsi baxhatshazwa kwi-intanethi kuba baziva bengaziwa, abajongani nomntu ubuso ngobuso. Benza nje into yokuzonwabisa bengaqondi ubuhlungu ababenzayo. Abafundiswanga ngentlonipho. Kwi-intanethi kulula ukuthetha izinto ezimbi ngaphandle kokucinga ngeziphumo zayo.

Amaphulo onyulo anokuchaphazeleka kakubi ziindaba zobuxoki kuba zidida abantu, zonakalisa igama lwabaze politiko, zibangela ucalucalulo okanye iingxabano, zilawula iingqondo zabavoti, zinganciphisa ukuthembeka konyulo. Ngoko ke iindaba zobuxoki zingaphazamisa intsebenziswano yoluntu kwaye zonakalise inkqubo yonyulo enobulungisa.

Ngokoluvo lwam laa ngawona majelo afanelekileyo okwenza isibhengezo seshishini lokubhaka. KuFacebook, Instagram, WhatsApp status, kuTikTok, flyers okanye ii-posters, ukuthetha kumntu nomntu kuzisa abathengi. La majelo alula kwaye anempembelelo enkulu ekuqhubeleni phambili ishishini elincinci.

Kuba unomathotholo wasekuhlaleni ufikelela kubantu abaninzi ngokukhawuleza, usebenzisa iilwimi zendawo zabantu abaziqondayo, ufumaneka kwiindawo ezikude nezingenayo i-intanethi, uthetha ngemiba eluncedo kuluntu lwasekuhlaleni, uluntu liyamethemba, luyamphulaphula. Ngenxa yoko lusasazo olukhawulezayo olulula nolunefuthe elikhulu.

Izinto ezinokuba yingenelo kumntwana one-smartphone ufunda ulwazi olutsha kwi-intanethi, unxibelelana nabazali nabahlobo lula, ufikelela kwizixhobo zokufunda, ufundiswa uxanduva lokusebenzisa itekhnoloji ngokuhlakanipha, unokukhusela xa usengxakini ngefowuni. Xa isetyenziswa kakuhle i-smartphone sinceda ekufundeni nasekukhuleni komntana.

Mvanje ezinye zeendaba ezihamba phambili kumajelo okuncokola ziquka iziphumo okanye amalungiselelo onyulo eMzantsi Afrika, uqhankqalazo okanye ukungoneliseki kwabantu ngemigaqo karhulumente, ixabiso elinyukayo lokuphila, amabali eziganeko ezinkulu, iividiyo zentshukumo zolutsha, ezemidlalo okanye ezihlekisayo. Le miqondiso ibonisa ukuba uluntu lubeka ingqwalasela kwimiba yezopolitiko, uqoqosho neziganeko zemihla ngemihla.

Ewe, ndakhe ndayisebenzisa iWi-Fi fi yasimahla ukufaka isicelo somsebenzi. Yandinceda kakhulu ngoba andizange ndihlawule datha kwaye ndakwazi ukuwugqiba umsebenzi wam ngokukhawuleza ngaphandle kwengxaki. Ndakwazi ukugcina imali kwaye yandivulela amathuba.

Ndingamthuthuzela ndithi ndiyaxolisa ngomfanekiso oye waphuma ngaphandle kwemvume yakho. Ayilunganga into eyenzekileyo kwaye akufuneki uzive uhlazekile ngenxa yayo, khumbula awuwedwanga ndikunye nawe. Singakwazi ukuyixelela le nto kubafundisi okanye kubantu abadala abanokunceda. Ungavumeli le nto ikophule umoya kuba wena ungaphezulu kakhulu kunaloo foto, ulunge kakhulu kwaye le ngxaki iza kudlula.